Ka lekgetlho la ntlha ke ne ke itumetse le go tshoga ke ne ke fofela kwa Gaborone go ya Johannesburg.

Ee, ke toro ya me go pagama sefofane ka gonne ke rata go bona lefatshe le le pharologanyo mme mme ka tshaba ka gonne go fofela go tsenya kgatelelo mo go nna le go tlhaga maemo a a sa lebelelwang.

O tshwanetse go reka setilo sa sefofane online kgotsa kwa office-ng ya difofane, a dira passport-o le visa a fitlhelele kwa boemelafofane ka nako a dire check-e in a newe boarding pass, a tsenwe ke dithoto a tseye sefofane, fa a fitlha Nigeria o tshwanetse go feta mo immigration a bontshe phasepoto ya gagwe a tse di thuto mme a tswe mo boemelafofane sentle.

Ke akanya gore tiriso ya dibese e thusa ka go fokotsa ditshenyegelo tsa leeto mme ke rata gore di fitlha kwa mafelong a mantsi fela a ke rate gore di a diega le go tlala thata.

Mathata ke go tlhoka mafelo a a itekanetseng a go reka karata, go sa tlhaloganye tsela e dirang ka yona le dinako tse e sa sebetseng ka teng ka ntlha ya diphoso tsa thekenoloji.

Motho o nna mokgweetsi wa siameng wa bese ka go nna pelotelele a itse melao ya tsela, a tshwara bapalami sentle le go tsamaya ka tshireletso, bakgweetsi ba ba ntseng jalo ba thusa go fitlhisa bapalami ka nako, ka polokesego le ka tlotlo le lerato.

Dikotsi di akaretsa phitlho ya mebileng, tshobololo ya mmatota le tshenyo ya dithoto, batho ba ba yang yang tirong ba amega ka go diega, go latlhegelwa ka malatsi a tiro le ditshenyegelo tse di oketsegileng tsa maeto.

Dibese di tsamaya ka nako e rileng go netefatsa thulaganyo le ditirelo tse di rulagantsweng sentle, fa bese e ka go ema ka dinao o ka leta e nngwe o batla ditlamelo tse dingwe tsa go ya kgotsa o rulaganye nako ya gago sentle mo nakong e e rileng.

Ee, ke kile ka siwa ke bese ka gonne e fitlhile pele ga nako e ke neng ke akantsha ka ntlha ya go tlhoka kitso ya nako ya yone le go diega ga me fa ke itukisa.

Ee, mo tikologong ya me go kile ga nna le ditshupetso tsa dibese mme maitemogelo a me e ne e le go diega le go sokola go fitlha tirong fa go na le ditshupetso, bapagami ba amega ka go latlhegelwa ke nako go sa fitlhe mafelong ka nako le go oketsa ga ditshenyegelo tsa maeto.

Dibese ga di tsamaye mo metseng yotlhe ka gonne metse mengwe e le kgakala e na le ditsela tse di sa siamang kgotsa palo ya bapalami e le nnye e sa dire le ditshenyegelo tsa leeto.

Koketsego ya tlhwatlhwa ya ngwaga le ngwaga e ama ka go oketsa ditshenyegelo tsa maeto, e fokotsa madi a setseng mme e ka dira gore batho ba tlhokomele ditirelo tsa bese fa di feta tekanyo ya bone ya madi.

Ke ka lekanyetsa tirelo ya dibese ka lesome ka gore di tsamaya ka nako di na le ditheko tse di di fitlhelela mafelo a mantsi mme tirelo e e thusa batho ba ba farologaneng mo tirong le botshelong jwa letsatsi le letsatsi.

Ke ikutlwa gore go emisa ga dibese go tla dira tshenyo mo bathong ba ba tlhokang thuso ya maeto, ke tla batla dithuso tse dingwe tsa maeto kgotsa ke tlhomamise gore batho ba itsese bokgoni jwa dibese gore ba kgone go di palama gape.